Ngiyacabanga ukuthi kuyinto enhle lokho futhi kuyakhona ukuthi umuntu onge imali angazi aphuthume aye esibhedlela. Utholukuthi akuyona into enkulu into encane nje abangavesane bamutshele nje ukuthi hamba othenga umuntu onjani abuye nawo. So indlela engicabanga ukuthi ingenzeka ngayo leyo nto ukuthi mhlampe asithi umuntu uyagula uzofona afonele esibhedlela bese uyasho ukuthi mhlawumpe unaleyo inkinga yiphi inkinga yiphi. Mese kunjalo-ke bese bamurikhomendela ukuthi angahamba aye esibhedlela ayolanda imithi ethizeni iyona ezomsiza, ngoba kukhona nje ezinye izinto ezingadingi nje ukuthi uze uye esibhedlela.

Okokuqala nje ngingacabanga ukuthi mhlawumbe abhalele lowo muntu imeseji efihlakele asho ukuthi hhayi ngiyaxolisa ukuthi mhlawumpe kunaleso simo leso. Uma eqeda ambonise indlela ekuyiyona ekumele ayihambe mhlawumbe mhlawumbe kumele aye kudokotela ayothola usizo yabo.

Iziteshi zomsakazo zomphakathi zingifundise okuningi kakhulu ngoba ziningi izinto ebekade ngingazazi mina ngamasiko ami mhlampe namasiko abanye abantu. Ngakho-ke leyo nto leyo ingenza ukuthi ngikhone ukufunda amasiko abanye abantu ngiwahloniphe futhi ngibe ngazi ukuthi abantu abakanje kwamele ngikhulume nabo kanje ngoba bona bakholelwa entweni ekanje. Ngakho-ke lokho kungisize kakhulu nje ukuthi ngikhone ukuzwisisana nabanye nabanye abantu abangaqhamuki la engiqhamuka khona.

Ingcingo yokucala yasiza kakhulu yashintsha okuningi futhi emphakathini ngoba yavumela ukuthi abantu bakhone ukukhuluma noma bengekho eduzane. Yehlisa nesikhathi yonga nemali ukuthi abantu bangabe beseya kude ukuze beyotshela umuntu ukuthi khona isimo esenzekile lapha ekhaya uma ngabe nakhona kunesimo esiphuthumayo nje. Sebekade bekhona nje ukumthinta bamutshele ukuthi efike. Ngakho-ke leyo nto leyo incede kakhulu ukwenza umphakathi ube ilo mphakathi owona namuhla.

Ingcingo yokucala uyayinceda kakhulu umphakathi ukuthi ushintshe ube ile nto oyiyona namuhla. Yenza ukuthi kube lula futhi ukuthi sitshele abantu izimo ey'phuthumayo kunokuthi simoshe imali ugijime mhlampe insuku ey'ntathu uyotshela umuntu ukuthi khona isimo esenzekile ekhaya. Yenza impilo yabalula kakhulu nje ukuthi umuntu uyakhona ukumufonela manje umtshela ukuthi eyi kunesimo esiphuthumayo layikhaya buya. So yanceda kakhulu nje, incedile nangendlela eshintshe ngayo umphakathi ukuthi ube ilo mphakathi oyiwona namuhla.

Uma nginganikezwa idatha elingenamkhawulo, ngingalisebenzisa kakhulu ekufundeni kanye nokwenza amarisheshi wami asikoleni. Kunganqeda kakhulu lokho ngoba mhlampe noma sengenza amariseshi ami nginokuthi uma ngidawuniloda amavidiyo engidinga ukuwabuka ukuze ngikhone mhlawumbe ukufunda ngidawuniloda ulowu khwalithi lapho ngingakhoni ukubona kahle khona. Ngakho-ke uma ngabe nginedatha nje le-unlimited ngingakhona ukuthi ngibuke amavidiyo ko-four K ikhwalithi yakhona lapho. Ngikhona ukwenza iriseshi yami ngaphandle kokuthi ngilale ebusuku kakhulu.

Izingoma zisetshenziswa ukuthi zithumele umlayezo wezikhalo zabantu, kanye nokubambana kwalabo bantu abakhala ngento eyodwa. Okunye futhi kuphinde futhi isetshenziswe ekuhlanganiseni amasiko wethu.

Izinhlelo zesimo zezulu ezihehayo zenziwa ngokuthi basebenzise ithekhinoloji ekuthiwa i-green screen, lapho besebenzisa khona futhi enye into ekuthiwa ama-graphical user interface. Lapho-ke umuntu ezokhona ukubona ukuthi uma ngabe imvula iyanetha kuzoba khona amafu avelayo lapha eskrinini ukuthi nayi imvula iyanetha. Kuba lula ukuthi abantu abangakhoni ukufunda amagama bakhone futhi ukufunda leso sithombe leso babone ukuthi sichaza ukuthini.